Ee, tabeng ya magazine, ke nahana ke taba ya hore hana jwale re digital e reng, ho thwe ke 4AR meaning hore ntho engwe le ngwe e leng horeng o batla ho e finyella ha e ka tsela ya pampiri kapa ya koranta. Hoba boholo ba batho ba sebedisa difounu e tsa di-smart phone. Ka tsela e jwalo batho ba bangata ba ile ba kgona ho lemoha hore haeba o batla hore ditaba tsa hao kapa khampani ya hao e magazine e finyellwe ke batho ba bangata, o e kenya di-digital platform-ong. Ka tsela e jwalo, wa tseba hore o siile tjhelete ya pampiri e ntse e le hore ho ntsona le batho ba campaign-ang tabeng ya environmental standards-eng. Ka tsela e jwalo, wa tseba hore comply-a le tsona, mme o ntso kgona hore o etse tjhelete.

Ho bana jwale bana e se le batho ba eleng hore ke batho ba hlalefileng. Pele ne ke na le ho kwata le nna ha ke bona hore o qetile data ntlheng ya hore data e ne e tura and e ntse e tura, empa ke lemohile molemo wa hore ho bapala ka yona a shebelletse di program tse tshwanang le bo-cocomelon di mo etsa ebe motho e leng hore le yena o hlalefile. Ka tsela e jwalo ha ntsa ithuta hore na phone le data di sebetsa jwang. Ke ya kgothala ke le motswadi ntlheng ya hore ke ya tseba hore ha o ka etsahala eng kapa eng, o tla ba na le tsebo ya hore le yena a kgone hore a sebetse mme a tlwaele. Taba ya for.

Hoba ke motho e leng hore ha ke mamele seyalemoya. Ke rata dipapatso tsa TV-ng haholo tsa television-eng hoba e di na le ditshwantsho. Ka tsela e jwalo, ditshwantsho di ya nkgahla mme di nsusumeletsa hore ke be ke kgone ho mamela e se bapaditsweng. Ke ka tsela e jwalo ke tshepang hore le nna ya ka ke ka batla hore ke be le tshusumeletso ya hore batho ba kgone ho shebella di picture mme ba kgone ho bona ntho e ke buwang ka yona ntle le hore feela ba e utlwe mme ba inahanele yona.

Ho ya ka nna, ke bona ekare di bontsha ho ntso tsa kgale ne le tsona tse hantle hobane di buwa ka melaetsa, e leng horeng e na le matla mme e tlisa thuto e itseng setjhabeng. Boholo ba hana jwale ha o ka sheba dipontsho tse hlahang mona Afrika Borwa, boholo ba tsona ke banana ba tsotseng ke jwala, ke maphelo a eleng horeng. O iphumana hore bana ba banyana ba kgalla hore ba be le ona e nka baka la nthwenono ke ka tsela e leng horeng boholo Bolo ba bona e qetella e ba ditsotsi hoba ba ahetswe setshwantsho kelellong tsa bona tsa hore ha ba sa phele jwalo, ha ba atleha.

Dumela mokgotsi ke re na o bone hore kgwedi e tlang ho tlo bapala Outlaws le The witches jwale ka tsela e leng hore ke thabile ka yona yoh! mokgotsi ha ke bone le hore ebilane ke tla be ke ntse ke tlala tlala mona hohle mona ke tlo dula fela setele ka tlung ka mona ke di shebelle ebe di fele. Ha o tshwane, motho ha atla tloha boreya jwalo ka ha ntsa borehile ha ntse di le siyo TV-ng.

Matla a pontsho a ama kgokahanyo ya Wi-Fi ka tsela e latelang ntlha ya pele ha signal ya Wi-Fi, e le hore e hole pontsho e tlaba e hlahe ele blurry kapa e haka kapa e hlaha ka di-square ka tsela e jwalo, wa tseba hore Wi-Fi ya hao e hole, empa ha signal ya Wi-Fi e le e matlafetseng, di hlaha, di hlakile mme di hlaha di sa hake di tatile.

Ee, hoba ka baka la hore di-politicians tsa South Africa le baruti ba eleng hore ba ka hara Afrika Borwa ba se ba tlwaeditse batho leshano ke tsela ya ho etsa tjhelete haebe ho kaba le ditlamorao tse leng hore di ya utlwisiseha ho tshwana le ho ya tjhankaneng matsatsi kapa dilemo tse mmalwa kapa ya ho ntsha tjhelete e leng horeng e tonanahadi e ha motho a fumanwang, a nang le kotlo ya ho buwa leshano a hona ho ka etsa hore boholo ba batho ba tshabe ho buwa leshano, empa haebe e ntse e le ka tsela, e leng ka yona, leshano e santsane e tlaba ntho ya rona ya kamehla.

Ha ke mametse radio, ya se thole lehae, ntho tse bohlokwa ke tse ke batlang ho utlwa hore na di etsahalang I tse haufi le rona hoba tse ding tsa di radio o thole hore di cover-a content ya Afrika Borwa ka bophara. Ke ka tsela e jwalo hore ha ke batla tsena tse amang nna haufinyana ke kgetha hore ke mamele radio ya selehae le hae ee ke qetetse ho mamela ee dibeke tse pedi tsa ho feta ntlheng ya hore ee ke ne ntse ke le besey ka taba tsa sekolo ee. Ee, Ke rata dibuhudi tsefe, dibuhudi tse ne ke di rata ee, ke DJ Thomas le Mmapitsi.